Ke rata difilimi tse tshosang tsena tse ho thweng ke horror le tse ho thweng ke di-thriller. Boholo ba nako ke shebella difilimi le bana ba ka hobane re rata ho shebella ntho e le nngwe. Re shebella difilimi haholo Moqebelo le Sontaha.

Haebe ho tsamaisa kapa ho rekisa ditaba tseo tsa batho ba bang e le tlolo ya molao, ke phoso. Empa haebe tsohle ba ntse ba di etsa molaong, teng ha se phoso.

Ha feela ke kgotsofetse hore motho enwa ehlile o bakile, nka mo lokolla kamora kgwedi tse tharo.

Nka botsa pele hore na hotspot enono kea nako e kae. Mme ha ke se ke hlaloseditswe, ha e fedile ke tla utlwisisa hore nako ya teng e fedile. E se le nako ya hore jwale ke sebedise data eo e leng ya ka.

Smart phone App-e ka bo madimabe di na le ho ha o ile wa reka online, o ka fumana tjhelete ya hao e ntse hulwa bankeng account-eng ya hao le ha o sa tsebe hore na di hulelwang le ha o no sa reka letho. Hona ho paka kotsi haholo mme re tshwantse re dule re le hlokolosi ka nako tsose ha re sebedisa di-smart App.

Ke utlwile ehlile hore ha ho na le Wi-Fi ya mahala, setjhaba se kgona hore se ka e sebedisa. Mme setjhaba se kgona hore se ka etsa hotspot mono mo ho nang le Wi-Fi ya mahala. Mme batho ba kgone hore ba sebedise di-application-e difonong tsa bona, jwalo jwalo.

Ka nako tsohle ke block-a di call tse ngotseng spam. Monate ke hore tsena di di hlaha ha ke entse Truecaller founung ya ka. O kenya Truecaller fonong ya hao, mme ke yona e tla o bontsha ha ho kena difono tsa spam. Ke block-a le bo batho ba etsang marketing le batho ba letsang ba le di-call centre ba rekisa dintho, bo di-package tsa bo difono jwalo jwalo. Mohlomong ebile ba ntse ba rekisa le di-insurance ke bona beo ke ba block-ang fonong.

Kea mo hlalosetsa hore, ya pele a hlomphe fono ya ka ha se ya hae. Ya bobedi, kea mo hlalosetsa hape hore data e rekwa ka boturu mme ke e sebedisa bakeng sa ntho tsa bohlokwa feela. Ha se ntho eo ngwana a bapallang ho yona.

Ha e sa le re ba le Wi-Fi lekeisheneng ha ke sa hloka ho reka data e ngata ka boturu. Ha ke sa hloka ho ya kadima di-password ho baahisane. Bana ba ka ba kgona le ho etsa mosebetsi wa sekolo ke sa reke data ka boturu.

Se ke tshwerwe ke addiction ya social media bana beso, hobane ha ke sa beha fono fatshe. Ke dula ke le TikTok ke le Instagram-e ka mokgo ke utlwang di le monate ka teng. Feela kea elellwa jwale hore ho dula ke shebile fono ho se ho ama pono ya ka. Ke bona ekare ha ehlile se ke sokola ho bona hantle.

Ke ne ke le mall-ong maobane ke sebedisa hotspot ya teng. Bana beso itse ha ha ke qeta ho connect-a kamora metsotso e mehlano feela yaba hotspot e se le ha e fedile. E se le tu e le pheto.

Ke kopa hore ke sebedise marangrang a hao. Hore re tle rea sebedise hantle, ke kopa ho a sebedisa ka nako e le nngwe le wena re tle rea sebedisetse hong ka nako e le nngwe.

Ho bohlokwa hore le re kenyeletse marangrang a bo Fibre metseng ya rona. E le hore re tsebe ho sebeletsa hae ha re sa ya mesebetsing.

Dumelang. Ke customer care? Ke qeta ho reka data ya mashome a mararo ho lona hora e fetileng empa e se fedile. Ke kopa le ntlhalosetse na hobaneng ho etsahetse jwalo? Haebe le sitwa ho nthusa, ke kopa le nkgutlisetse tjhelete ya ka.